Ha ngata ngata senomaphodi se ritelwang hae ke ke jwala ba badimo. Bo ritelwa bo nakong e leng hore ke dimpho tsa badimo, kapa mesebetsi ya ditlhapi so, ka mafu, jwalo jwalo. Bo ritelwa ke nkgono, ausi wa mme waka. Kapa ke mmangwanae motswala ngwana mme motswala wa mme, jwalo kaha mme ane ase are siile jwalo jwalo. E hlabollang empa se hlabollang empa se etsa batho ba tahe ba tahe haholo. Mme ba iphumana nako engwe ba qetelletse ba entse meferefere jwalo jwalo. Empa senomaphodi senana se etswa lapeng ka dinako tseo fela tse ikgethileng.

Haholo holo batho eleng hore ba tsamaya ka di-tradition. Sena se lokile hobane motho o kgona ho ithuta ho morata ka hara lenyalo. Ha ho tshwane le motho e leng hore o ka morata like kantle ho lenyalo. Haqeta abe a tsamaya ao siya feela, a fihle ao nyahlatse ngwanaka ao siye ole jwalo. Sena se bolela hore ha hona mohlang letla arohana hobane le kopantshitse malapa a mabedi. O tsebe qabang ya lona jwale e qabanya malapa ao. And-e hale nahana ho qabanya malapa a lona empa hona le kgotso, o sontso o nahana sena se ne se lokile. Empa nna ke ere motho a etse se eleng hore a ka thabisa pelo ya hae, hobane lefatshe lena ke la ntate. O itse re iketsetse ka mokgo re ratang ka teng. So motho a ikgethele motho e leng hore a ka thabela ho kena lenyalong le ena. A seka kgethwa ke batswadi.

Lesela le kente hakele tsebe nna ke le hula pele meetlong efeng ya naha. Empa hoya ka moo ke utlwisisang ka teng ekare ke la naha ya maZulu. Seshweshwe sona se tsamaiswa ke ntho sa baSotho mme ke thatohatsi e leng haholo batho ba baSotho ba se ratang haholo haholo nakong tsa di-tradition. Nna ke rata seshwe ntho moaparo wa maXhoza haholo. Hoba o motle wa kgabatseha hao qose ka hore na o motho wa letlalo la lesweu kapa le letsoho. Empa leo o dula hantle ke yona e ke ratang ka lona. Mme seshweshwe le sona sea thusa haholo holo nna ke nna ne ke ka thabela hao kathwe fela diaparo tsa batho be e leng hore baSotho. Motho a kgabe ka setso sa hae, hoba ke o thola e le hore ke boyena.

Tsela tse ngata di ngata tse fapaneng tsa hore batho ba ka reka dijo tsa setso. Haholo holo hangata bathong bana ba dimmaraka tse eleng hore dintho tsa bona ba dire ba di lema ka bo bona. Ho tswa di tshimong tsa bona tsa temo malapeng, ke tsona tse e leng hore di a hlokeha haholo mmeleng. Hore di babatsehe, mme batho ba kgone ho di sebedisa ho pheha dijo tsa setso. Ho kena dishopong hona le dintho tsa setso tseo re ka kgona hore ke mara hangata ha se tse e leng hore o ka thola bo di poone. Mmela kapa tsona di kgobe tse e leng hore dia e dia phehuwa for dijo tsa setso. O ka di thola kantle mona mekhukhung e leng hore batho bana ba e puletse di-spaza. Hanyane hanyane jwalo jwalo hore ba kgone ho itholla bonyane bo itseng.

Mohlankana o romela bo malome ho ya mo kopela molekane habo kgarebe ya hae. Hore ba lokisetsa taba tsa lobola le hore na tlameile ba tsebe bo malome ba tsebe kgarebe ya hae ke efeng. Haholoholo ha ele hore hona le bana ba bangata mooba banyanana. Hore ba tsebe hore na kgarebe lebitso la kgarebe ya mohlankana e leng hore ba lo mokopela mohope ke mang.

Eya mokgatlo ona wa basadi ra o hloka o tummeng. Empa ha hona mohlang le ka letsatsi o tlilong ho hlomphuwa jwalo ka holekana le banna. Hoba lefatshe lena le tletse ditshisinyeho tsa hore batho ba bomme ba ke se lekane le batho babo ntate le ka mohla. Hona rea o hloka hore o hlahisa dintlha tse o eleng hore batho ba bomme ba kopa kopana le tsona ka mehla. Ba di hlasetsa batho be eleng hore merabeng ena ba etsa hore motho wa mme o kopana le ntho tse tjena hore na dika thibelwa jwang kapa jwang. Le hore melao e tlameileng e behuwe hore ntho tse jwalo di seke di a etsahala na ke efeng.